Enkoka wa swiambalo swo fana ni swa ndhavuko swi endla munhu a ehleketa hi ndhawu vunkoka byo ambala swilo swo fana na leswo kumbe swi endla munhu a hleketa hi ndhavuko ya leswi swi taka hi kona hikusa exiendlakalo swi fanele swi fambisana na mambalelo ya kona so loko swiambalo swa ndhavuko swi ambariwa yile eka xiendlakalo xo fana na lexi xi ta endla vatshhameri va swi vona kumbe va vona vu nkoka bya xiendlakalo xo xolexo.

Mina ni tsakela mambalelo ya khale a ma na xindzuti yi endla munhu a ya xiximeka nyamuntlha maambalelo ya kona ma kombetela leswi nga le ndzeni swi endla vanhu va nga rhandzeki kumbe hi macincelo ya mikarhi naswona swoswoleswo swi endla vumunhu byi nga vi kona.

Muteki yena i ambala swiambalo swo fana na leswi swa swiharhi kumbe swi khumba swa swiharhi ivi swi basisiwe kahle kambe muteki wa yena i ambala tinguvu i a pfala tinhlokweni na le milenge.

Exiambalo lexi a xi ta saseka hi ndlela yo hlamarisa hi ku sa tinguva ta manguva lawa ti olovile kambe loko se hi ta ti basisa ni le ta khale hi swikhumba swa swiharhi a swi ta xonga swi koka rinoko leswi i tsakisa munhu a xonga na yenavu.

Ina, swa ha ri swa nkoka swinene hileswaku swa ha komba hi ku e ndhavuko leyi yi suka kwini yi ta hi kwini hikwalaho ka yini yi nga fika ka ka xiyimo lexi nyamuntlha so loko a swo papalatiwa ni generation ya sweswi a yi nga ta swi tiva swa ku ri i ndhavuko lowu wu ta hi kwihi ku makeke njhani.

I swiambalo swa xibelana eka vaxisati na swiambalo swa sweswo swi endla vaxisati va xiximeka va kota ku kombisa na ndhavuko ya vona.

Macincelo ya wona ma suke eka leswinene ma ya eka leswo biha hileswaku maambalelo ya vona se ma kombetela ngopfu eka leswi nga le ndzeni kasi hi ndlela yin'wani va tivona va xongile loko va ambale swo koma kumbe leswi kombisaka swa le ndzeni se sweswo hi swona swi nga biha ngopfu swi endla va nga vi xiximeka va nga vi na xindzhuti.

A ndzi to endla leswaku swiambalo swa manguva lawa i timpahla ta kona leto leha ndzi ti endla ti tiya ivi ti nga kombeteli swa le ndzeni leswaku loko ndzi hlanganisa ni le swa ndhavuko kumbe le swa khale swi komba ku nga cinci kumbe ku nga hambani hi ndlela yaleyo a swi ta nyika munhu ni xindzhuti.

Dooh a va ha ambali swiambalo swa ndhavuko nkarhi na nkarhi kambe va swi ambala hi loko ku na xiendlakalo xo karhi lexi kombelaka ndhavuko kumbe siku ra ndhavuko hi ndlela yoleyo a vanhu se vo yi tshika ndhavuko va dzika ngopfu ka swiambalo swa manguva lawa.

A ndzi ta vula ku swiambalo swa ndhavuko hi swa nkoka swinene hileswaku a swi kombetela vumunhu leswaku munhu hi ta hi kwihi yi ya ambala yini ku nga ri hi ku famba ka mikarhi hileswaku ni vantshwa a va ta swi vona swa ku ri vakokwana va ta hi kwihi a va endla yini khale ka ka vona.

Ndzi nga vula ku ina i ntiyiso va tshikeleriwa hikwalaho ka vavanuna va na matimba ku tlula vaxisati hi ndlela yo yoleyo va lava ku endla leswi swi nga le matimbeni ya vona leswi va swi lavaka hi nkarhi wa vona ku nga ri ku ehleketela a vaxisati.

Ku tshamela ku swi endla va nga swi vona vantshwa kumbe rixaka leri taka loko u tshamela ku ambala swilo swa ndhavuko kumbe ku endla swilo swa ndhavuko swilo swa khale lava taka va nga swi vona kumbe leswi i swa nkoka ivi na vona va sungula ku swi endla na ku teka nkarhi hi va dyondzisa hi swona swona hi va hlamusela leswaku swi i swa nkoka ku fikela kwihi hi sweswo va nga swi vona na vona swi ri swa nkoka.

Vukreste byi ringeta hi tindlela to hambanahambana na ku lulamisa swiyimo swa manguva lawa hikusa eka maambalelo eka ndhavuko eka hinkwaswo swi kona lahayana eka vukreste sweswo swi lava munhu a titshega hi vukreste.

I mitirho leyi va nga na yona i ku va va kota ku sweka hikuza hi xi ndhavuko xa matsonga vavanuna vo tala a va dziki ngopfu hala emakhixini leswo i vaxisati lava endlaka hi ntirho wolowo nakambe ni namuntlha ni swa ha ri kona vaxisati vo tala hi vona va nghenaka ekhixini hi va sweka.

Na vona vakokwani nyamuntlha a va ha hlamuseli switori eka vana va vona kambe va dzike ngopfu eka ethekinoloji na hi ti Ttv leswi endlaka leswaku mindhavuko ni switori swa khale swi nga vi kona hi yona mhaka na vanhu vakokwani va fanele va dzika eka swilo swa khale.

Ina a ni ta lava ku ri dyondza hikuza e kun'wana na kun'wana laha u fanele u ya kona u kumana ni munhu wo vulavula eririmi rin'wana kasi ri olove ngopfu ku ri dyondza ririmi ra Xitsonga un'wana na un'wana a nga ha ri dyondza hambi wo ha ku fika u nga hatla u ri dyondza.

Hikwalaho ka ku chava vanhu hi xitalo elirimi le ra Xitsonga ri tekeriwe ehansi ivi vanhu lava vulavulaka Xitsonga va nga xiximiwi so loko va fika emadorobeni kumbe eka matikoman'wana vo ri lahla onge a va vulavuli xin'wana so hi ndlela yoleyo va lahla ntumbuluko wa vona.

Ndhavuko yin'wana na yin'wana yi kombetela munhu laha a humaka kona, yi komba vumunhu bya yena kumbe ndhavuko wa yena. Ni nga ha va va seketela ku komba ku a ndzi na xihlawuhlawu ndhavuko un'wana na un'wana wo amukelekile ntsena loko u kule i swilo leswinene leswi tsakisaka ku nga ri na vubihi.

Nkhuvo un'wana na un'wana lowu kombisaka ndhavuko wu fanele ku xiximeka ntsena loko u ku aku ambariwi kahle ku nga humese leswi nga le ndzenindzeni swo amukeleka loko na mina ni to ti karhatela ku endla swilo swoleswo ndzi nga va tsakisa lava nga ndzi rhamba.

Ndlela leyi va ambalaka ha yona sweswi a yi kombisa vumunhu kumbe ku xixima i xintu na ndhavuko, hi ndlela ya leswaku va ambala swi kombetela swa le ndzeni. Kasi hi ndlela yin'wani swi komba munhu laha a humaka kona, loko munhu a huma kaya laha ku nga na vanhu ivi na vona va swi vona hi ndlela leswi a nga swi ambala va nga n'wi nyiki ndzayo swi nga ha komba ku na vona va na miehleketo leyi a nga na yona n'wana, so hi ndlela yoleyo swi kombetela ndzhaku ka vona ku hinkwavo a va kulanga enhlokweni.

I swa nkoka tanihileswi swi nga swa nkoka ku ambala mpahla ya ndhavuko ya mina, sweswo swi komba ku na yona ndhavuko ya van'wana ndza yi xixima i ya nkoka. Ndzi kombeta ku i swa nkoka eka vona na mina ni nga tsaka loko ni vona un'wana a ambale xa ndhavuko wa ka hina swi nga kombisa leswaku wa hi xixima naswona wa hi rhandza.

Vanhu namuntlha a va ha yi rhandzi ndhavuko kumbe timpahla ta ndhavuko va rhandza fashion ya manguva lawa, so va ambala swona ku ri na ndhavuko hambi ku ri siku ra nkhuvo wa ndhavuko a va ha swi endli hi ndlela leyo byi kombetela ku a va ha ri na mhaka na yona.

Eya i vutlhari naswona loko yena a swi lava hileswaku emucato lava cateke va hambanisiwa ntsena loko ku ri na rifu, loko e munghana wa vukati se a lovile lowun'wana u tshunxekile eku teka wun'wana loyi a mu vonaka a faneleke so naswona ni swi vona ku ku ri vutlhari.

Hi leswaku va ha tshunxekile ku u teka un'wana na un'wana loyi va n'wi lavaka evuton'wi bya yena byi tshunxekile se i fane naloko a nga ha tekiwanga loko e munghana wa vukati a a lovile ndlela yoyoleyo a nga na.

Ina a ndzi ta va pfuna a ndzi ta ti faka eka swifambo swa vona ni vona ku e va le ka xiyimo xa njhani. Ku endla tano swi ta ni endla na mina ni vona ku loko a no va eka xiyimo xoxelexo a ndzi ta lava mpfuno wa ku fikela kwini, so na mina ndzi nga kota ku va pfuna.

Hi ku vona ku hi huma kwihi, hi va mani sweswo swi endla na hina hi titiva swa ku ri i muxaka wihi wa vanhu.

Mavito ya xivongo i mavito ya le ndzhaku ku landzelelana ka wona, ku kombetela swa ku ri ximanimani i ta ka ximanimani ku endliwile lexi ka ximanimani va rhandza yini, sweswo swi endla ku va na nkoka ku vona swa ku ri kahlekahle mina ndzi ta hi kwini i va mani vakokwani va mina.

A ndzi ta n'wi byela leswaku eswivongo swa i swa i swivongo swa le ndzhaku leswi hlamuselaka swaku u mani wena. Ndlela yoyoleyo yi ta lava ku u swi tiva swa ku ri kahlekahle vhele mina ndzo va mani. Se a ta sungula ku swi landzelela a kuma swaku ho ndzi suka laha ku ta ka mani.

Ndzi nga n'wi vutisa ku u mani, hi ntolovelo va nga ha hlamula va hlamula swa ku ri kumbe va hlamula hi mavito ya vona. So ku vutisisa hi vuenti swa ku ri u mani, u ta hi kwihi, ndhavuko wa wena vakokwana va wena hi va mani hi sweswo swi nga ha n'wi endla a ti vutisa ku kahlekahle na mina vhele ndzi ta hi kwini ndzi wa ka mani hi ndlela yoleyo a sungula ku ehleketa hi vumunhu bya yena a sungula ku swi vona swi ri swa nkoka.

Leti ti tshamaka ti ri ta ndhavuko ku ambala ankara kusukela le nhlokweni yi ya huma le emilengeni swi endla ndhavuko hikuva yi yi tshama yi ri hi ndhavuko hi yona mhaka leta ankara ta xiximeka.

Evuhlalu i ntiyiso byi hambanahambanile eka tinyanga vuhlalu lebyi va byi tirhisaka i vuhlalu lebyi basa ni le swa ku tshwuka kasi le ta muchato ku nga ha tirhisiwa tin'wana na tin'wana ngopfungopfu le ta ku basa ni ta ntima sweswo swi endla ku u voneka kumbe ku va na ku hambana eka mucato na tinyangha.

Ndzi nga ha vula ku ndzi byi i rhungise ndzi ehleketa hi yena na mucato wa yena kumbe nkhuvo wa vukati hi ku xixima a vona sweswo i timpahla letiyana ndzi ti fanerile kumbe ti wu fanerile enkhuvo wowoluya ni ve rhungisa ndzi ehleketa vona.

Ndzi nga ha n'wi i hlamusela ku u xi boha la masengeni ivi u cinisa wona masenge swin'we na xisuti hi ndlela yoleyo swi ta ti komba onge ku cina e xona xibelani so na ku n'wi kombisa hi xikombiso swa ku ri hi swi endlisiwa kwini a ta swi vona.

Va fanele ku ambala xikhumba xa xiharhi lexi nga borheriwa enhlokweni ivi ni la mirini va ambala swa ku fana ni swa xiharhi ku nga ha va xikhumba kumbe mpahla yin'wana na yin'wana leyi nga rhungiwa kambe yi fanekisela e xiharhi xoxolexo se hala hansi ka eka maburuku fanele ku ambala ku nga ha va ni xa ntima kun'wana kumbe xin'wana na xin'wana kambe leswa nkoka hileswaku laha enhlokweni na le mirini va fake swa ku kombisa xiharhi.

I duku la nhlokweni la misisini i ivi va ambala e xibelana na vuhlalu sweswo swi nga ha kombetela ndhavuko.

Hi leyi dzikaka ngopfu eka tindzimi leti ta ndhavuko ku fana ni va maskandi leswi ndzi endlaka ndzi tsakela yoyoleyo hileswaku ya ha kombetela ku ndhavuko yi ta hi kwihi kasi i kombetela futhi na ka vantshwa ku komba ku vanhu kahlekahle va huma hi kwihi.

Hi swona leswa ndhavuko ku katsa na timaskandi hi ndlela yeleyo va ha kombetela vo ndhavuko loko ivi va hlamusela ku e tinsimu leti e ti rhandzaka hi ndlela yihi ti kombetela muxaka wa munhu loyi a nga wona.

I ku tinyungubyisa hi ndhavuko ya hina e vuxaka lowu wa vuyimbeleri hi wona lowu wa ku pfuna vanhu va dzika eka tindhavuko hi ku tiyimbelelela ku nga ri ku u tlanga marhadiyo kumbe ma tv sweswo ku tiyimbelelela hi wexe byi kucetela un'wana na un'wana hi ku dzika eka ndhavuko leyi.

Hi hi xona hi xibelani ndlela leyi ku cinciwaka ha yona ya tsakisa swinene a yi kucetela ku u pfuxa miri kumbe switwa yi yi endla i xiximeka.

I dyondzo ya ku rhandzana kumbe ya ku tivana tanihi vanhu ku aka vuxaka lebyi hi tiyeke e ndlela leyi ku ciniwaka ha yona na tinsimu ta kona ti pfuxetela ku rhandzana ko fana na koloko.

I Thomas Chauke ndlela leyi a yimbelelaki ha kona i yimbelela u u n'wi vona u tlhela u twa na ndhavuko leyi a humaka eka yona a nga dziki eka vuyimbeleri byin'wana lebyi bya fashion kumbe bya tiko rin'wana kambe i kombetela ka tiko leri a humaka eka rona ra Xitsonga.